Bohlokwa ba dipapadi ho bana ke hore, ha ntse ba hola ba kgona ho bona hore ke tse feng dipapadi tse ba ka kgonang ho bapala ka bokgoni ba bona kaofela, hape se seng se ba ahang maikutlo, dikelello le mmele ha ba na le tswelopele bophelong. Ba bang ba qetella ba sentse ba nkile papadi eo hore e be yona e ba e etsang for bokamoso ba bona.

Se nka ba eletsang tsona ka ho ikwetlisa ke hore, ba qale hanyane hanyane hobane ho ikwetlisa ho bohlokwa maphelong a bona, haholo bona batho bana ba baholo. Seo se tiisa masapo a mmele ya bona, ba kgone ho tsamaya le ha ba le baholo, hape se seng ke hore maphelong a bona ha ntse ba phela ntho e tla ba fa matla ha ntse ba e kwetlisa, ha ntse ba ja le dijo tse bolokehileng, ba tla phela bophelo bo bo telele.

Papadi eo ke e ratang haholo ke kgwele ya dinao, qadile ho e bapala ke le monyane ke na le dilemo tse tsheletseng. Yona e monate ya bapaleha, le ha ke bapala kea ikutlwa mmeleng hore hai nthwe ke ntho e ke ratang. Yona ya thusa hape hore motho a dule a bolokehile, eo thusa le ho fana ka maikemisetso bophelong, ya tiisa, ebilane motho o dula a hlwekile a bolokehile ha bapala kgwele e ya dinao.

Ha sehlopha sa ka se sa bapale hantle, ke na le diaparo tsena tsa sehlopha seo. Nka fokotsa dibapadi tsa ka, kea nka diphahlo tseo ke di re rekisetsa malome. Kea etsa tjhelete, ya ba le hore kea nka tjhelete eo ke entseng ka reka dibapadi tse bapalang hantle ho tiisa sehlopha sa ka.

Papadi ena e batla hore, o fihle moo o ikwetlisitse hantle hobane ke papadi ya maemo a hodimo ene ho fitlhela moo ho tlamehile hore o bontshe bokgoni ba hao hore, ha o fihla mane o kenela papadi ena o tlo hopa tjhelete e ngata. Seo se tla o thusa ho tswelletsa papadi ya hao hantle, hape o tla kgona ho fumana dintho tseo o di batlang. O tlamehile o ikwetlise o fihle mane, o le maemong a hantle kelellong le mmeleng, hore o kgone ho win-a

Dipapadi tsa mohaleng ha di kgothaletse hore bana ba di bapale hobane, bana ha ba le mohaleng ba nka nako e telele ba ntse ba bapala dibapadi tseo. E fela seo ba se kgothaletsang hore ba se bapale ke dipapadi tsa kgwele ya dinao kapa ya matsoho.

Papadi eo ke ntshang bodutu ka yona ke morabaraba. Nka tsamaya setjhabeng ke ba ruta morabaraba oo hobane, ha o hlomphe, o bonolo ho tseba morabaraba ono. Se re tlamehile o se tsebe fela ko re ha o beha majwe a hao tlamehile o tsebe hore, lehato leo tlo le nkang ke le feng ho phumelela, ke ntho e batlahalang eo.

Tse ding tsa di papadi e ka ba cricket-e, ka ba rugby, e ka ba netball papadi ya matsoho, e ka ba basketball.